Lebaka-baka leo le etsang hore ha o fihla ka tjhelete ya moo kapa ya ya naheng eo e leng hore o dula ho yona, o tjhakela naheng e nngwe. Ke ho ba ditjhelete tsa rona ha di tshwane le meruo ya rona, ha e tshwane ebile ha e lekane tjhelete ya rona. Ho na le dinaha tse e leng hore ha o fihla ka ditjhelete tsa rona ka teng kapa tsa moo o tswang teng. Tjhelete e kgona ho eketseha ho ya ka moo moruo wa naha o tsamayang ka teng.

Retirement Annuity ke melemo kapa yona ditjhelete tseo o ileng wa di sebeletsa ka thata. Empa ha o so o shwelella kapa o shwelletse o le phomolong, o kgona ho sebedisa tjhelete tjhelete ya hao hara dikgwebo tse ding, hore e o sebeletse ntle le ho sebetsa ka thata.

Ho kadima kapa hona ho nka tjhelete bo mashoneseng, ke ntho e kgolo haholo ebile e tshosang hobane mohlang o sa pataleng kapa o sa lefeng. Matjhonisa o kgona ho fihla a nke ntho e nngwe le e ngwe a e batlang ka tlung eo e leng horeng e lekana le tjhelete eo e leng hore o mo kolota yona. E bile ba bang ba o otla ha o nkile tjhelete tsa bona, obe o sa di patale, kapa o nka nako ho ba lefa.

Account-o eo o tlo e sebedisang ha o se o ya pension-eng, ke account-e o qalang ho e bula ha o qala o sebetsa. O kenya tjhelete ka hara yona, kgwedi le kgwedi kapa o boloka tjhelete ka hara yona kgwedi le kgwedi. E tle e le hore mohlang o penshelang, o be o tseba o na le tjhelete eo o ileng wa e beha.

Motswalle waka ke nka mo eletsa ka hore a seke a tlohella medical aid. Hobane ho bohlokwa haholo ha ho tluwa nthong tsa hore ho tlameha hore o kule kapa ha o kula, o tlameha o fumane thuso. O kgona ho e fumana ka pele ha o na le medical aid, empa ha o se na ona, o tla tlameha ke hore o lo ema di line tse telele, dipetlele kapa hona di-clinic.

Pele o ka reka ntlo, o tlameha ho batla ditsebi hore ba lo e lekola hore ana e ntse le maemong a matle. Ana le hore e sebakeng se lokileng, se bolokehileng, le hore ke moo o ka thabelang ho qala ho bopa bophelo ba lapa la hao teng na le melemo ya yona ke efeng?

Dumelang ka ofising ya HR, ke ne ke tsebe batla ho tseba kapa hona ho ba le tsebo hore haeba ke batla ho kenya molekane wa ka le bana ba ka ba bararo ba hara medical aid. Ke di-company dife tsa medical aid tse eleng hore re sebedisana le tsona mona khampaning ya rona, e ke kopa tlhakisetso moo?

Seo nka se tjhentjhang ka hara di-stokvel tsa rona. Ya pele ke hore tjhelete ha ya tlameha ho dula mothong mang kapa mang tjhelete e tlamehile e dule bank-eng moo e leng horeng kaofela. Re tlo kgona ho bona ha tjhelete e kena kapa e tswa. Ho se kaba, le motho a le mong a bang a fuwang maikarabelo a hore e be yena a shebanang le ditjhelete kapa a sebetsang ka tsona, ho fela re le karolo.

Dumelang ka lapeng moo mme kapa wena ntate ke founa tjena, ke batla ho tsebisa ka account ya hao e salletseng morao, le hore ho ka etsahala eng ka account-ong ya hao e salletseng morao. Ha o sa lokise honajwale, o tlo tlameha hore o patale kapa hona ho lefa tjhelete eno, o tlameha o e ntshe e kgweding ena ka makgetlo a mabedi.